ibhasi, ibhayisikile kubaluleke kakhulu ngokuba uyazilolonga umzimba kwaye uhlala ufithi. Ukuqhuba kona kuneendlela ezininzi ezingekho, ezingalunganga ngoba kaloku kukho ii-accidents kuphinde kubekho ipetroli okanye idizili ekufuneka uyithengile. Ngapha koko imoto iyathanda ufuna useviswa amaxesha amaninzi so ineendleko ezininzi imoto.

bobabini abakhweli nabaqhubi basengciphekweni ngoba abakhweli basengciphekweni ngoba ungakhweliswa ngumntu kanti ngumntu osisigebenga ofuna ukugebenga. Iphinde naxa ungumqhubi, kungakhwela umthu apha kanti ufuna uhayijekha imoto yakho, abantu akathembakali kwixesha elikhoyo.

Abafundana bam abancinci ndingaba enkhareyija okanye ndibacele into okuba mabahambe kakuhle endleleni kwaye bamamele, bangabaleki bangxame, kufana naxa sizawuwela indlela, sijonge iimoto, sijonge ngapha nangapha siphinde sihambe kakuhle singaxhamanga kwaye sithe chu.

Andingethandi umntana wam akhwele iteksi ngoba abaqhubi beeteksi bayathanda ukufaka abantwana abaninzi etekisini kwaye umqhubi eyedwa akazokwazi ukugada abantwana ukuba, okokuqala bangalimazani okanye bangalahlekelwa zizinto eteksini. Iphinde ke abantwana xa bebaninzi bayathanda ukuba neengxabano okanye kubekho ii-bullying phakathi eziteksini. So, ke ngoku le ayikhwelayo bahlanu kuphela abantwana kwaye umgqubi uyakwazi into yoba abajonge, abagade into yoba bangonzakalisani baphinde bangalahleki, bangalahlekelwa zizinto ngaphakathi eteksini, I mean emotweni.

Ndithintele lo mkhwa ndiza kwenza into ekuthiwa yefayini okanye ixabiso elithile elenza into yokuba uba ngaba umntu uye wenza i-overload ozawubhatala imali engaphezulu. Ndiphinde ndimphuce imoto le ahamba ngayo okanye inqwelo kwaye ilayisensi yakhe ifumane into ekuthiwa yi-warning eza kufakwa nasezikhompyutheni. Ukuthi uba angaphinde abanjwe ngomnye umntu wetrafikhi, ayisikene kubonakale into yokuba lo wayekhe wanayo into ayenzileyo engalunganga, mandithi ke into efana ne-warning.

Ndingacela umqhubi lo webhasi andicacisele ukuba kutheni ibhasi le ingahambi kule ndlela ndihamba, ndiya idla ngokuhamba kuyo. Then xa seyendicacisele ndicele ukwehliswa, ze ndikhangele ke ngoku enye ibhasi okanye enye indlela yoba mandifike apho ndiya khona.

Tshomi, ndiyakucela wethu khawufake ibhanti ngoba kaloku eli bhanti leli liza kukhusela into yokuba ungataki ngefestire okanye i-wind screen xa singangena kwingozi yemoto, yile iza kukhusela ke, mhlobo wam, into okuba ungonzakali kakhulu. So, ndiyakucela, phambi koba ndihambise le moto okanye ndiyiqhube ndicele ufake ibhanti njengoba nam undibona ndilifakile sizokukwazi uhamba kakuhle apha endleleni.

Njengamntu ukhe ahayikhe ukusuka kumhlaba waseNorthen Cape uyotsho e-Eastern Cape, apha ezindleleni uye ufumane into ekuthiwa zii-stop and go, apho kulungiswa khona indlela. Loo nto ke iye inyanzeleke into yokuba apha endleleni kumane kusimwa and uzowuthatha ixesha elide ke ngoku ukuthi uyofika apho uya khona. Iphinde okwesibini, uye udibane nabantu abaninji, abanye benemisindo, abanye abafuni ukumamela, abanye basele utywala apha ezindleleni. So, wena xa ungumntu funeka uyazi uba uziphatha njani ukuze uavoyide iingxabano ezi apha ezindleleni. Uphinde uye udibane nabanye abantu abangayimameliyo imithetho yasezindleleni. So, nalapho xa uqhuba imoto awuqhubeli wena, uqhubela nalo umntu ungamameliyo okanye oyawuthi mhlawumbi enze impazamo.

Abaqhubi beeteksi bayathanda ukumisa noba kuphi na iteksi yabo, wena ngelo xesha mhlawumbi uza ngemoto yakho ukhwelise abantwana funeka ugadane nabo ngoba bona bamisa noba kuphi kwaye xa engafuni umamela, akafuni. Iphinde ke xa ngaba ukhwelisa umntu mhlawumbi kwi-hiking spot, bayakwazi ukumisa oonoteksi bathi mhlise, bamnyanzele into yoba makakhwele phaa kubo. Abamazi phofu lo mntu noba mhlawumbi ebekade elinde wena, abayazi uba uyifemeli yakho okanye uyintoni qha bona into abayaziyo yingxabano.

I-overloading yinto apho esoloko isenzeka kodwa ke abaqhubi aba siye sibaxelele singabakhweli into yokuba asizuhamba nale teksi yakho igcwele inje okanye sehlise thina ube neli nani ke olifunayo kodwa thina singekho ngoba kaloku ukudlula kweli nani, uzawufaka thina engciphekweni, ubomi bethu okanye uza kwenza into yokuba ubanjwe ngamagosa ezendlela.